Ke ithutile tse ngata ka papadi ena ya rugby, ho tshwana le papadi ena ya bolo papadi ya rugby e batlile e tshwana le ya bolo. Ka hoo, ho tlameha hore o kore o mahlakoreng ka mona le kampo le bolo le yona e tlameha hore o ko re mahlakoreng ka mona. Le kamoo ka hoo, ka lebitso la Senyesemane, o na le di-opponent ka hoo ke utlwisisitse ka tsela tse ding tse ngata ka ithuta ka tse ding tsa yona tse ngata hore haeba hona le penalty ekaba ho etsahetseng haeba hona le freekick ekaba ho etsahetseng ka hoo rugby le yona ke papadi e monate haholo e batlang feela hore o e dulele fatshe o ko shebe be ho tloha ho e qala le ho lo qetella ka hoo o tlo kgona ho understand-a kapa o tlo kgona ho utlwisisa hore e bapaleha ka tsela e jwang.